U te na swin'wana leswi hi swi vitaka leswaku yi ti endlela leswi seketeliwaka eka timfanelo ku fana na tipholisi, tipholisi ta va na swin'wana leswi sirhelelaka vanhu vaxisati xi va xi tlhela xi va pfuna hi ku loko va ya ti swibedhlele vaongori va nga khomiwi ku biha va tlhela va va hlonipha. Vaphakeri va nhlayiso wa rihanyo va boheka ku kuma mpfumelelo lowu nga ta vutisa eka vavasati va nga si nyika maendlelo, ma hina na hi ya vutomi.

Va titwa kahle hikuva vanhu va mina na vona va na vutomi bya vona lebyi va fanekele ku va hanya se loko ni fika ka malembe ya khume tsevu swikahle swa ku ndzi famba ndzi ya ndzi ta va na vanhu lava va ndzi hlayisaka hikuva swi nga endleka vanhu va mina va na swin'wana leswi va swi endlaka se ni va titwa onge ndzi va susele mirhwalo.

Loko vo swi kuma swa ku ndzi na COVID-19 swi faneke swa ku ndzi fambisa mahungu lawa eka vanhu hinkwavo lava ndzi nga hlangana na vona hikuva swi nga endleka swa ku na vona ndzi va chele COVID-19, swi nga endleka van'wana va na yona a va swi tivi, van'wani swi nga endleka a va na yona. Se ndzi nga lava leswaku hinkwavo va famba va ya vona swa ku va hanya, va hanya kahle a va na COVID-19.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a hi un'wana na un'wana loyi a hlayaka swa ku a nga kota ku ku pfuna ku hungata tiko ra miri a nga swi kotaka. Swilo leswi va swi xavisaka a hi swin'wana na swin'wana leswi va hlayaka swa ku swa tirha swa tirha kasi swin'wana i swa vanhu lava va vitanaka swa ku i ma opportunist va teka mali ya wena va yi dla, wehe u teka leswi va xaviseleke swona u nwa u pimisa swa ku u ta swi kota ku hungata tiko ra miri kambe a hi swona va tlanga hi wena vo lava mali ntsena.

Ndzi ehleketa leswaku vana va swikolo lava dyaka swakudya swa mahanyelo swi va pfuna ngopfu hi ku landzelerisa exikolweni, swi va pfuna ku va swi kota ku yingisela loko vathicare vulavula, va swi kota no va landzelerisa swi swa xikolo, va nga vi va landzelerisa swa ku a nga dyanga. Swi va pfuna ngopfu swa ku va kula enhlokweni na le mirini va swi kota ku va na matimba va nga wi xikolweni, va swi kota no va nga khomi va nga khomi hi mavabyi.

Swi pfuna ngopfu ku nyika endlelo leri leri heleleke swinene eka rihanyo na vuhlayiseki ku hlanganisa loku ku nga antswi mbuyelo ya vuvabyi ku dlandlamuxa quality ya vutomi naswona ku va nga ta ku durha ka nhlayiso ya hanyelo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku vutomi bya vona byi na nkoka leswaku a tiva swa ku vutomi bya yena byi na nkoka naswona a ku na munhu loyi a faneleke swa ku a khomeka hi ndlela yo biha va fanele ku va titshemba swa ku va ta hlula ka xiyimo lexi va nga ka va nga eka xona. Ndzi kombela swa ku mi teka nkarhi, mi teka nkarhi wo tivona vu nkoka na swa ku a swi kahle ku tshamela nchumu leyi nga ri kona, nkoka eka van'wani va tsundzuxana leswaku ku na vanhu lava va rhandzaka.

Ndzi nga famba ndzi ya tsalela mfumo ndzi va byela hi leswi va swi endlaka, swi endla leswaku vutomi bya vanhu byi va etinghozini. Ndzi va byela leswaku riqingho leri va tirhaka hi rona ri na nkoka eka timbilu ta vanhu va faneke ku va hi loko hi va bela riqingho va va swi kota ku hi pfuna hikuva va nga kumeka swa ku munhu i le vunghozini se ndzi ta va byela leswaku loko ku nga endli swilo swa kahle hi ta va report eka maboso ya vona kumbe ndzi fonela ka social media liya komba vanhu leswi va swi endlaka.

Ndzi ehleketa leswaku titliniki leti ti endla hinkwaswo leswi nga le matimbeni ya vona swa ku va kumela vanhu ti hikuva va swi tiva swa ku vanhu vo tala va na mavabyi lawa. Ndzi ehleketa swa ku sweswi va vonana na tinkingha to tala no xaniseka no lwa na vanhu ku a va tshembi swa ku Donald Trump u yime se USA .

Swi nga ndzi endla leswaku ndzi hlundzuka naswona swi ta lava swa ku ni vhikela kokwana wa mina hi ku ya eka department of health ndzi va byela leswi nga endlaka ka kokwana wa mina hi ku za loko va nga n'wi nyiki tiphilisi va ehleketa swa ku i ta endla njhani hikuva i munhu lonkulu nakona a nga vaviseka so loko ndzi heta ku ku vika va fanekele ku va teka xilo va teka swilo va yisa emahlweni va pfuna kokwana.

Ku tika ka muntshwa byi nga khumba ngopfu mhaka ya yena ya tidyondzo hikuva sweswi i na n'wana loyi a taka a fanekele ku a n'wi hlayisa a tlhela a n'wi ehleketela a tlhela a va na yena leswi swi ta endla leswaku a nga swi koti ku a endla ntirho wa yena wa xikolo leswi ta endla leswaku na le xikolweni a nga ha yi masiku man'wana hikuva n'wana wa vabya kumbe n'wana a nga kahle kumbe n'wana i lava yena swi pfala ngopfu tidyondzo ta munhu ku tika na wu ri le xikolweni.

Va nga va kuma hi ku vanhu lava va fanekele ku va va na la va yaka kona ku va kumeka kona kumbe mfumo wu va kumela ndlela leyi va nga swi kotaka ku va kuma vanhu kumbe loko u vavisekile ku va na leswi va vekaka ku u ta loko yi fika ambulense yi fika kona.

Mimbuyelo ya mfumo ya vaaki yi katsa minongonoko yo hambana na vukhongeri lebyi endleriweke ku seketela na mindyangu ku nyika na swilaveko swin'wana swa nkoka mimbuyelo leyi yi hi kongomisa eka ku tumbuluxa vuhlayiseki bya vaaki.

Kombisa vanhu lava rirhandzu, nseketelo swi kandza mpfuno lowu hlanganisiweke wa mitlhaveko lowu tirhaka ni wa rungulo. Swi kandza ku va muyingiseri la nga na ntwela vusiwana ku tinyikela mpfuno lowu tirhaka eka ntirho ni ku nyika nseketelo wa mitlhaveko loko u ri karhi u xixima ya kona kumbe ya vona.

Vavanuna vo tala va tirhisa swidzidziharisi tanihi ndlela yo languta swiyimo swo tika, vavanuna va dyondzisiwe leswaku wanuna a nga rili leswi swi va endle ngopfu swa ku loko va twa ku tika ka ka mahanyelo va nga koti no endla nchumu hikuva va swi tiva swa ku loko va rila ku ta va na vanhu va byelaka swa ku wanuna a nga rili. Va dyondzisiwa ngopfu leswaku wanuna a nga rili wanuna a nga endli leswi wanuna a nga endli leswi se leswi swi va endla leswaku loko va lava kumbe va twa kuvava va famba va tirhisa swidzidziharisi ku va pfunaka ku va nga twi nchumu, leswi swi va onha ngopfu embilwini na le mirini.

Vatswari va tlanga xiphemu lexikulu eku hisekeleni leswaku vana va vona va dya swakudya leswi va va rihanyo eswikolweni hikuva va pfumela leswaku va dya swakudya leswi va va va nyikaka xikolweni va tlhela va va nyika ti lunch leti nga na rihanyo ku fana na malamula na swin'wana leswi nga na rihanyo.

Ndzi vona onge ti campaign a ti tlakusi vutivi hikuva a va dyondzisi vavanuna swa ku swikahle swa ku va rila va twa na ku vava ti campaign to tala leti ti kombisa swaku byalwa hi rona ri endlaka swa ku u nga khomiwi hi xitirese byalwa ni swidzidziharisi hi swona xi endlaka swa ku u kota ku lunghisa nchumu u nga khomi xitirese ngopfu kasi a fanekele vadyondzisa leswaku swi kahle leswaku loko u ri munhu u twa ku vava swi kahle leswaku loko ku ri munhu u rila hikuva a wu roboto u munhu.

Ina, mirhi ya HIV na AIDS a yi ringananga hinkwako ku na ku ku na matiko man'wana lawa ma nga ri na mirhi ya se mirhi.

Ndzi vona onge va nga sungula hi ku loko va kuma vatirhi lava tirhaka etikitchen va kuma vanhu lava va baseke va tirhisa mati yo basa va tlhela va komba vanhu kumbe vatswari na vana leswaku ku basile etikhichini loko va sweka va faka tiglove, va faka xiqhoko enhlokweni ku komba leswaku a ku na misisi yi nghenaka leyi ka swakudya, va tlhela va faka ti apron ku kombisa swa ku ku basile naswona swakudya leswi na vuhanyo.

E-e ndza kaneta COVID-19 a yi nge dlayiwi ku hlamba mavoko hi mati ntsena swi lava loko hi hlamba mavoko hi chela tinsipho ku yi tirhisa na ti-sanitizer swa ku a a khemikhali leyi kumbe disease leyi yi nga yi nga tshami ka mavoko ya wena na wehe u leswaku yi sukile kasi ya ha ri kona.

Ndzi nga byela muthori leswaku va fanele ku va tirhisa magilavhu va fanele ku va tirhisa safety leyi na swilo leswi swa safety environment ku tiyiseka leswaku vatirhi va vona va hlayisekile na lava tirhelaka kona ku fanele ku ku nga vi na so leswi swi nga ta va vavisa fanele ku va kumela ti-mask va va kumela ti-glove na na na mpahla ya le ntirhweni ya ku yi nga va sirhelela swa ku va nga vaviseki loko va tirha.

Swi vangiwa hi ku munhu loyi a nga ha ti a nga ha teki hi ndlela ya kahle kumbe a nga pfuni a nga pfuniwi hi n'wana i karhele swi vangiwa hi ku karhala leswaku loko u heta ku kuma n'wana u u kuma mavabyi lawa hikokwalaho ko i nature kasi loko va nga ku vanhu lava pfunaka hi n'wana swi endla leswaku va vabya ku tlulela.

I vanhu lava a va khomiwi kahle hikuva van'wani va rhandzaka va hleka kumbe va va byela leswaku a va swi koti ku tirhisa ku tirha ku fana na vona a va na mandla ya ku endla leswi voho va endlaka va va khomiwa ku va komba swa ku a va fani na vona a va va khomi kahle va tlhela va nga va nyiki ntirho wa ku fana na lavan'wana va va nyika ntirho lowu va vonaka swa ku va ta wu kota va va vekela hansi.

Swi na nkoka ngopfu swa ku loko u rhandzana na munhu u titiva leswaku wa vabya u n'wi byela leswaku u na mavabyi ya HIV hikokwalaho ka ma kuma swa ku u chele munhu wa vanhu a nga swi tivi se wa vabya swi mu dlaya kumbe u nga kuma swa ku va khomisa leswaku wena a wu miyerile ni xiphiqo lexi. Se loko u n'wi byerile munhu wa wena u ta swi kota swa ku na wehe emoyeni u va kahle u khululeka u kota na ku nwa maphilisi na yena kumbe loko u mu chelelile a ta swi kota ku hanya ta swi kota ku hanyisana mi hanya.

Hikokwalaho ko loko u tirhile vanhu u fanekele ku u titiva swa ku wena a wu na mavabyi hikuva u nga suka u khoma ngati ya yena munhu loyi kumbe u mu chelela ngati u tikuma na wu vabya se swi na nkoka ngopfu swa ku u tiva swa ku a wu vabyi a wu na mavabyi ya HIV ku endlela leswaku a wu chaleli vanhu a wu vaviseki ntirhweni.

Tindlela leti to sivelaka i ku u kuma maphilisi ya PrEP laha ma pfunaka leswaku munhu a nga kumi HIV u tlhela u tirhisa condom Khensani a faneke ku ku loko a ku ri mina a ndzi ta teka PrEP swa ku ni nga kumi xitsongwatsongwana lexi.

I ra nkoka hikokwalaho ko vavasati hi vona kahlekahle va nhloko ya le makaya kumbe hi vona va swekaka, hi vona va vonaka vana, hi vona va hlayisaka muti, hi vona va hlayisaka vana va tlhela va hlayisa na n'wanuna se loko n'wansati a nga ri kahle swi ta endla swa ku na muti u nga fambi kahle se swi na nkoka ngopfu leswaku vavasati va nga na rihanyo ra nkoka.

I vanhu lavakulu vanhu lavakulu va nga koteki ku tiendlela nchumu vanhu lavakulu lava va nga kotiki na ku tiyisa thoyilete vanhu lavakulu lava na ku loko va nchumu a va ha swi tivi swa ku a va endla yini na vanhu lava va nga ndyangu lowu nga swi koteki ku va ku va hlayisa.

Eya ndzi nga sungula hi ku va xeweta avuxeni a ndzi kombela leswaku hi pfunana laha ku na xiphiqo lexin'wana xa xikulu e nomboro leyi mi nga nyikiwa yona i nomboro yo pfuna vanhu. I nomboro leyi mi yi tirhisaka loko mi lava ku pfuniwa, loko mi u vona swa ku vutomi bya wena byi le vunghozini, loko u vabya, loko u hlaseriwa a wu yi tirhiseli swa wena swa ku swakudya kumbe u la ku vulavula na munhu. Nomboro leyi hi yi tekela nhlokweni hikokwalaho nomboro leyi ya ku pfuna vanhu a hi ya ku tlanga a ni kombela leswaku hinkwenu hi tirhisa nomboro leyi hi ndlela ya kahle hi hlonipha nomboro leyi ngopfu hikuva loko se mi fona sweswi a hi nge swi tivi swa ku mi lava ku pfuniwa kumbe mo tlanga.

Ngopfungopfu murhi wa xintu wu va pfuna hikuva wa swi kota ku rivala murhi wa xintu u va pfuna ngopfu hi ku wa swi kota no etlela navusiku na swa ku va nga lorhi swilo swo biha.

Mfumo wu nga pfuna ngopfu hi ku va nyika mali ya social grant yi tlhela yi va pfulela na swikolo leswi vanhu lava va nga va nga yaka eka swona.

Loko u hlamba mavoko u lava ku sirheleriwa eka COVID-19 u fanekele ku tirhisa sanitizer u tirhisa na tinsipho u nga hlambi mavoko hi mati ntsena u hlamba hi mati lawa yo basa loko u heta u chela sanitizer u hlamba u hlambisisa kahle mavoko ya wena.

A ndzi pfumeli ndza kaneta a wu nge swi koti ku khandziya kumbe u famba hi movha swa mani na mani hikuva a wu nge tivi leswaku munhu loyi a ri la a ri na COVID-19 kumbe a nga ri na yona u fanekele ku u famba hi movha ya wena kumbe hi tiphurayivhete laha u nga kumi kona mavabyi lawa kumbe laha a ku nga ri na vanhu kona.

Hinkwenu la hi tele ku ta tirha ku ta endla mali se loko van'wana va na COVID-19 a nge he swi koti na hina van'wana ku hi tirha a ndzi kombela leswaku hinkwenu hi tlhava hi swi kota ku hi sirheleriwa hi ta swi kota ku ya mahlweni ni ntirho hi ta swi kota leswaku hinkwenu hi tiva swa ku a hi nge vabyi kumbe a hi na mavabyi lawa ya .

Tinkingha to tala laha emisaveni van'wanyana u kuma a va swi koti ku nghena eka tindhawu tin'wana hikokwalaho ko va tsoniwile va kuma swa ku ku na vanhu lava va hlekekaka vanhu va va hlevaka kumbe vanhu lava nga va khomeki kahle naswona a va swi koti ku tirha mitirho leyi va yi rhandzaka van'wana hikokwalaho ka leswi va nga na swona.